Tota kgetlho la ntlha ke pagama sefofane, ne ke ikutlwa ke tshogile ka gore ne le la ntlha ke sa itse gore ke tla solofela eng mo teng. Ke ne ke fofela kwa Durban, kwa porofenseng ya KZN.

Toro ya me tota e ne e le go palama sefofane, le ga e le gore ke a se tshaba. Nka rata gape go tswela ko nageng tse di kwa ntle, e seng tse di mo Aforika. Nka rata go ya kgotsa ko bo United States of America ke lo go bona mafelo a mangwe, kapa yone China. Selo se dirang gore ke se tshabe, ke ipotsa gore ga se ka wa ko godimo, ke a kgona gore ke phele na kapa go tla be go fedile ka nna.

Tota tshwantse a ikgolaganye le batho ba e leng gore ba bereka teng kwa sefofaneng, a ba botse dipotso tsotlhe tse e leng gore di botlhokwa kgotsa di amana le leeto la a batlang go le tsaya go ya kwa Nigeria. A ba botsa gore ga a fitlha ko nageng ya Nigeria, ko boemelafofane ba teng, a botse le gape gore o tshwanetse gore a dire jang gore a fitlhelele ko eleng gore wa go robala teng kapa ko a etelang teng.

Ke akanya gore tiriso ya dibese mo toropong ya me e botlhokwa thata, segolojang mo go ba ba senang dikoloi go tshwana le nna. E thusa batho go ya mo ditirong, dikolo le mafelong a mangwe a tsela e e bonolo. Se ke se ratang gape ke gore dibese di theko di kwa tlase mme di fitlha mafelo a mantsi. Gape dibese di thusa go fokotsa palo ya dikoloi mo tseleng, mme selo se fokotsa dipitse le go boloka tikologo.

Dikgwebo di le dintsi tsa bese di latlhile mokgwa wa go dirisa karata ya pampiri, ba setse ba dirisa mokgwa wa karata e botlhale. Ke kopane le mathata a le mmalwa fa ke leka go dirisa karata eno e botlhale ka dinako tse dingwe karata e gana go bala fa ke tsena mo beseng kgotsa e bontsha gore ga ke na madi le fa ke itse gore madi o ne a teng mo karateng. Gape ke eletsa gore puso e ka oketsa palo ya dibese, e di tlhokomele sentle le go tlhomamisa gore di a tsamaya ka nako. Gape go tshwanetse go tokafadiwa ya karata e botlhale, jaaka go netefatsa mafelo a a lekaneng a go tsenya madi le go dira gore karata e bale ka bonako le ka tshwanelo.

Mokgweetsi yo o siameng wa bese ke yo o tsamayang ka nako, gape a itshole sentle, a tseye tlhokomelo ya polokego ya bapalami, le yo o buang sentle le ba bapalami. Bakgweetsi ba dibese ba thusa thata mo go direng maitemogelo a monate, go netefatsa gore batho ba fitlha mafelong a bone ka tshwanelo le ka bonako.

Mathata a ka diragalang fa go na le strike-e sa dibese ke gore batho ba bantsi ba ka se kgone go ya kwa ditirong, mme seo se ka dira gore batho ba lobe ditiro tsa bone.

Bese tota ga di tsamaya ka nako, di thusa gore batho ba fitlhe mo e leng gore ba ya teng ka nako e e siameng, le wena ga o le motho o kgona go ipaakanya. O itse gore bese ya gago e tla ka nako e e rileng, yanong ga e bus-e go eme kapa yone bese e go eme ka dinao. Go ka nna le gore o dirise se re se bitsang taxi gore o kgone go ya kwa o yang teng, kapa o emele bese e leng gore ya latela, ga e le gore ke se ke ya go dia ko o yang teng.

Tota bese yone e phela e le mo nakong, and-e e dira gore re tsoge phakela e le ruri. E kile ya ntshiya bese ka gonne ke ne ke sa tsoga sentle ka nako. Tota e ne e le phoso ya me, e ne e se phoso ya mokgweetsi wa bese.

E kile ya nna teng tshupetso ya dibese. Maitemogelo a me ke gore ke lemogile gore ga bese e seyo batho ba le bantsi ba senyegelwe ke ditiro. E ba senyeletsa gape le gore ba seka fitlha ko ba yang teng ka nako. Gantsi o fitlhela batho setse ba rekile yone ticket ya bese mme ga go fitlha kgwedi fela di-trip-e tseo di a senyega, gomme santse gore ba reke gape ticket e nngwe gape.

O fitlhela e le gore metse e mengwe, e e leng gore dibese ga di tsamaye mo go yone, ke batho ba e leng gore ba na le dikoloi. Jaanong puso e fa dibese gantsi mo ba itseng gore batho ba teng ga ba na dikoloi ka bontsi.

Ke kgotheletsa gore puso e nne le teka-tekano mo go laoleng ditlhwatlhwa go fokotsa kgatelelo mo bathong, mme e netefatse gore ditshegetso tsa dibese di tswelela go thusa batho botlhe.

Nka fa tirelo-palo e kwa godimo jaaka eight kapa nine, ka gore dibese di thusa batho ba ba senang dikoloi go fitlha mafelong a bone, ditheko e e kwa tlase, gape di thusa go fokotsa dipitse mo ditseleng. Le fa go ntse jalo, ga ke kake ka fa tirelo-palo e e kwa godimo thata jaaka ten ka ntlha ya mathata a ntseng a le teng, jaaka dibese tse di diegang, go tlhaela ga nako, le gore dikarata tsa tshegetso di ka nna tsa tlhatsa fa o di dirisa.